Eyi, umzabalazo wangempela. Ukuzama ukulinganisa ukulungiselelwa kokudla kwendabuko kanye nezidingo zempilo yesimanje kungakhungathekisi kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ufuna ukulondoloza amagugu amasiko futhi upheke ukudla okumnandi, okunempilo, kusukela ekuqaleni. Ngakolunye uhlangothi, izithiyo zezikhathi kanye nezinhlelo ezizimatasa zingenza kube nzima ukuchitha amahora ekuphekeni. Kufana nokuthi ubeka kanjani phambili ubuqiniso ngaphadle kokudela ukunethezeka. Kwezinye izinsuku kumayelana nokuthola lokho kulinganisela ekupheleni okuphelele phakathi kwesiko nokusebenza.

Imikhuba yokuthwasa kwesiZulu ibumba isimilo sensizwa ngokufundisa amagugu esintu, isimilo, nokuzibophezela. Le mikhuba ikhuthaza ukuqina isibindi nokubekezela, kuyilapho igcizelela umphakathi, umndeni namagugu amasiko. Baqondisa izinsizwa ekuthuthukiseni umuzwa , umuzwa wobuntu kanye lobudoda, bezilungiselele izindima zobudala nobuholi.

Uhulumeni nemiphakathi kumele babeke eqhulwini ukudla kwendawo ukuze basekele abalimi bendawo, balondoloze amagugu amasiko futhi bakhuthaze ukuvikeleka kokudla kanye nokusimama. Lokhu kungafezwa ngoxhaso ngokukhuthaza ukudla kwesintu kanye nokukhuthaza izinqubo zezolimo ezisimele. Indlela , elinganiselayo ingase futhi ivumele ukungeniswa okukhethekile kwezithako ezihambisanayo, kukhuthaze ukushintshana kwamasiko lokukhula komnotho, kuyilapho kugcinwa izinhlelo zokudla zasendaweni.

Amasiko okulungiselela ukudla agcina amagugu amasiko, akhuthaza ukuhlangana komphakathi futhi aqinise izindinganiso zamasiko, anikeze umuzwa wokuba yingxenye nokuxhumana nezimpande zomuntu. Badlulisa izindlela zokupheka namasu esizukulwaneni ngezizukulwane, baqinise ubunikazi bamasiko nokudala ukuqhubeka nesiko.

Esikweni laseNingizimu Afrika, ukudla kudlala indima enkulu ekubungazeni amagugu namasiko. Isibonelo nje, ngosuku lwamagugu, ngomhla ka-twenty four September, abantu bavame ukuhlangana ukuze bahlanganyele izitsha zesintu ezifana ne-braai, inyama eyosiwe, i-potiekosie, isitshulo leso, kanye ne-malva pudding, isigwaqane, isigwama, kuningi nje. Lawo masiko ukupheka ahlanganise abantu ndawonye, akhuthaze umuzwa womphakathi nokuzigqaja ngamasiko. Ukudla kuyingxenye ebalulekile yobuwena kanye namagugu aseNingizimu Afrika, ukubonisa imithelela yamasiko ehlukene yezwe.

Phakathi nomcimbi weminyaka yokudala, insizwa ingase izwakale ixube imizwelo, kuhlanganise nesasasa, uvalo nokuziqhenya, njengoba ixhumana nefa kanye nomphathi, nomphakathi wayo. Angase abe nomuzwa wokufeza okuthile umthwalo wemfanelo nokuvuthwa okusha, kuyilapho ezizwa esengozini engokomzwelo nokubonga ngesiko nokusekelwa.

Ukuhlela umngcwabo kunzima, ikakhulukazi ngemibono ehlukene. Ukuze uxazulule izingxabano, cabangela ukuba nengxoxo evulelekile nethembekile namalunga omndeni wakho mayelana nezifiso zikamama wakho, uma , uma zaziwa. Ungase futhi uphakamise ukuthola enivumelana ngakho ngokuhlanganisa izici ezihlonipha impilo nefa likamama wakho. Ukubeka phambili ukuphila kwakho ngokomzwelo phakathi nale nqubo nakho kubalulekile. Mhlawumbe kuthatha isikhathi sokugxila ekuzinakekeleni, futhi uncike kubangani abakwesekayo noma uchwepheshe uma kudingeka.

Emcimbini wakamakhelwane owakwaba khona nje, ngabona iqeqebane labantu lihlangene ukuze lilungise izitsha zesintu zaseNingizimu Afrika, kusukela ekunqumeni imfino, kuya emabhodweni anyakazayo, kwakumangalisa ukubona indlela abasebenza ngayo ndawonye, bexoxa ngokuhleka kanye nezindaba. Kuyilapho benza ukudla okumnandi. Ngifunde ukuthi ukulungisa ukudla kwendabuko akukho nje umphumela, kodwa mayelana, kumayelana nenqubo, umphakathi kanye nezinkumbulo ezenziwe, ezenziwe endleleni. Kwangibonisa ukubaluleka kgokubambisana, ukuhlonipha isiko nenjabulo yokuhlanganyela ukudla nabanye.